Ukuba wonke umntu waseMzantsi Afrika anganako ukufikelela kwiWi-Fi yasimahla kungatshintsha izinto ezininzi, ezifana nokuba umfundi wesikolo akwazi ukwenza umsebenzi wasekhaya odinga i-intanethi kakuhle. Abantu abalulutsha abasekuhlaleni abafuna imisebenzi bangakwazi ukufaka izicelo zomsebenzi ngaphandle kokuya kwiindawo ezineintanethi.

Ingangumbono omhle kodwa oyingozi kuba kwizitopi zebhasi kungenzeka iingozi kubantu abatsha abathanda ukusebenzisa iselula behamba endleleni. IWi-Fi yasimahla iyamenza umntu aphazamiseke ezintweni ezibalulekileyo. Ngoko ke ukuba iWi-Fi yasimahla ingaba kwiindawo, esitopini seebhasi, ingangumbono oyingozi kakhulu lowo.

Isizathu sokuba abantu abanintsi bazithande iindaba zabantu abadumileyo yinto yokuba bafuna ukubabona ukuba ngabantu abanjani ngaphandle kokuduma oku esibaqhele ngako.

Ndicinga ukuba wonke umntu angakwazi ukulufunda olunye ulwimi ngokubukela iinkqubo eziveliswe kwiinkonzo zostrimisho kuba kulula ukufunda elunye ulwimi xa uva umntu ethetha olo lwimi ufuna ukulufunda.

Kukhona into ekuthiwa, xa abantu abaqhele ukubukela ibhola bethetha ngayo bathi yiSuperSport, bathi iSuperSport ayityabuli kakhulu emalini. Kwaye uyakwazi ukubukela kuYoutube, kodwa xa ubukela kuYoutube ubukela izinto ezisele zivelile ethivini, izinto zakudala. Ngoko ke ndingathi nguSuperSport oyena ungatyabuli kakhulu emalini.

Ngenxa kacimicimi wombane somashishini into endinokuyenza kukuba ndifune i-generator, i-generator eqinisekisa ukuba nokuba umbane uyacima umbane ndihlale ndinawo kwishishini lam. Okanye ndifumane into ebizwa ngokuba yi-UPS back up. Loo nto izondinceda ukuba ishishinini lam kuhlale kuneWi-Fi nokuba umbane uyacima na.

Mhlobo wam, ndlela le idatha ibiza ngakhona iyandisokolisa kuba ngoku kunyanzelekile ukuba ndiwugqibile lo msebenzi wam wesikolo ofuneka kusasa. Ngoko ke ndixhalabile, ndicela undincede ngokundifakela idatha kule fowuni yam. Kowu! Idatha iyadura ngokuba ngoku kunyanzelekile umsebenzi wesikolo ndiwenzile kodwa kunzima kuba idatha iyadura kwaye iphela msinya. Akwaba besineintanethi yamahala okanye iiWi-Fi zamahala apha ekuhlaleni.

Ndicinga ukuba ngokuba thina njengabanye abantu sikwazi ukufunda ngeenkcubeko zabanye abantu ngokubukela iinkqubo ezahlukeneyo kuyasinceda ukuba sizazi iinkcubeko zabo, sizazi ukuba singaphazamisi enye nenye. Umzekelo, singaphazamisi iinkcubeko zamaXhosa nezamaZulu, siyazi into ukuba yohluke phi na.

Ewe, ndiyayisebenzisa ifowuni yam ukuba ndifunde iindaba zamvanje, kuba kuyafuneka njengomntu walapha eSouth Africa uhlale usazi ukuba kwenzeka ntoni kwilizwe lakho, ungavi ngabantu okanye ubone izinto zisenzeka. Kwaye kubalulekile nokuba ndizazi nezinye izinto ezenzekayo kwamanye amazwe.

Into engenziwa kukuba urhulumente akhuphe imali akwazi ukuba nasezikolweni uyayifaka iWi-Fi yamahala, ayazi ukuba uyayiphungula intengo yedatha yehle kancinci ngokuba ngoku njengokuba idatha ibiza nje yenzela umntu wonke angakwazi ukwenza izinto ekufuneka uba azenze. Ndithi mna kufuneka urhulumente aqinisekise ukuba idatha ayibizi ngolu hlobo ibiza ngalo okanye afake ke iWi-Fi kwiindawo ezikufuphi apho abantu bazokwazi khona ukufikelela khona.